Kaloku mntanam, iWi-Fi njengoba isebenza kakhulu kwelinye igumbi kwamanye ingasebenzi kungenxa ye-distance eyikhavarishayo. So, into, into esingayenza ukuze silungise loo mcimbi lowo okanye loo mcelimngeni kuba sifumane irutha ezokwazi uba ikhonekthe, ikwazi nakwamanye amagumbi iye. Okanye into ebizwa ngoba yiWi-Fi extender, ezokwazi ukueksthenda isignali okanye ezokwazi ukutsala, ukudontsa, iye nakwezi kwamanye amagumbi. So, isebenza kugumbi elithile nje kungenxa yamandla enawo vele vele kwayona le ekhoyo ngalo mzuzu. So, funeka sifumane iWi-Fi extender okanye sifumane irutha ezokwazi sikonekthe nakwamanye amagumbi.

Uyakwazi ukueda ii-devices kwiakhawunti eyodwa, uyakwazi ueda i-device kwiakhawunti eyodwa, kodwa loo nto leyo inemiqathango, kuxhomekeka kule streaming platform okanye kwelo khasi nistrima kulo. Uba nguShowmax okanye uNetflix, umqathango wakhe uthi zingaphi ii-devices okanye ezo fowuni okanye ezo nto nizisebenzisayo nikwazi ukuzieda okanye ukuzifakelela nibukele kuloo akhawunti iyodwa. Anibhatali umntu abe neakhawunti yakhe kwi-device nganye, uyakwazi ueda, kodwa imiqathango ithi awuedi noba zingaphi. Mhlawumbi ziba ntlanu, mhlawumbi ziba lishumi, but kuxhomekeka kweso streaming platform okanye kwelo qonga okanye kulo khampani nistrima kuyo loo content okanye loo nto niyibukelayo.

Inceda kakhulu abantwana besikolo, inceda kakhulu abantwana besikolo. Ngoba kwizikolo ezinintsi, ngakumbi emaphandleni azikabinayo iWi-Fi yamahala engahlawulelwayo, ha-a.

Kakhulu ngumdlalo we-soccer okanye umdlalo, umdlalo webhola ekhatywayo. Ngoba nguwona uthandwa kakhulu and nguwona uthandwa kakhulu lulutsha, ogcina abantwana beqokelelene ndawonye, ulutsha. And ngowona udibanisa iinkcubeko ngeenkcubeko, kumakhaya ngamakhaya kwalapha ebantwaneni. Nokuba abazali babo bohlukene ngokweenkcubeko, izithethe namasiko, kodwa abantwana phaya ebholeni xa bedibana bafumana ukuvana, bafumana ukwazana ngcono, bakhule besazana, bakhule beqondana bhetele. So, iza nobumbano ibhola ekhatywayo ebantwaneni, ibenza bakhula bebumbene besazana kumnandi. Yeyona nto ndingabhala ngayo.

Ndikhathazeka kakhulu, ngoba kaloku xa izawucothoza izawukwenza into yoba yonke i-information endifuna uyenza okanye endifuna ukuyiphrosesa kuloo khompyutha okanye kuloo apha efowunini, izawuthatha ixesha elide, izawundenza ndityhafe loo nto. And nokucinga kwam , andizukwazi ukucinga ngokukhawuleza, nee-ideas okanye iingcinga zam ziza kulahleka. Kuba xa utyhafa okanye uvuseleleka umsindo ube usenza mhlawumbi i-homework okanye i-assignment, iingcinga ziyalahleka kuvele kungenelele umsindo. Loo nto leyo ayonto ingandivisa kakuhle tu, tu, tu, tu, tu, ayonto ingandivisa kakuhle.